Amakhono nezimfanelo angazidinga ubuyeza, yikho ukuthi kumele abe noqeqesho, lokwazi ukuthi umsakazo usebenza kanjani, abe nolwazi olunzulu. Abe nolwazi lokuthi nemishini isetshenziswa kanjani esetshenziswa emsakazweni. Aphinde futhi abe umuntu okwaziyo ukukhuluma, onezwi elivulelekile, elikwaziyo ukuthi akhulume, nengqondo ey'vulekile okwaziyo ukuthi asakaze. Aphinde futhi abe umuntu owaziyo izinto ezenzeka emphakathini, nazo zonke izinto, iy'ngqinamba umphakathi obhekana nazo, usuku nosuku. Lokho kuyomsiza ukuthi akwazi ukufaka isandla emsebenzini wesiteshi, lapho kudingidwa khona izinto umphakathi obhekana nazo, nazo zonke izingqinamba umphakathi odinga ukuthi zidingidwe.

Yebo, sengike ngayisebenzisa i-Wi-Fi yomphakathi. Izingqinamba ngike ngahlangabezana nazo, izingqinamba zokuthi iyenza kancane. Ibuye ime, zibuye ezinye izinto ozenzayo singaxhumani kahle. Ngakho-ke ithatha isikhathi sayo, ayisheshi.

Ngingenza ucwaningo olunzulu ngey'limi zasendaweni. Ngingahamba ngithole, ngihlale nabantu akade bafike endaweni, abantu asebekhulile. Ngenze ucwaningo ngendlela okukhulunywa ngayo, ngendlela okuphinyiswa ngayo amagama, nangendlela imisindo yamagama ishintshana ngayo, ihluka ngayo kwamanye amagama. Ngiphinde futhi ngithole izincwadi eziningi ezizonginikeza ulwazi ukuze ohlelweni lami ngikwazi ukufaka into okuyiyona-yona. Into nabantu basendaweni abazothi mabezwa, bezwe ukuthi ulimi lolu lwasendaweni yabo. Kungabi ulimi nabo abazoy'buza ukuthi luqhamukaphi.

Yoh! Uma kungenzeka phela, ngingasakwazanga ukubuka iqembu lami, khona kungaba buhlungu, ngingaphatheka kabi impela. Ngoba nje ngiyalifela ngeKaizer Chiefs. Eyi! Ngingadangala ngempela ngoba ngeke ngikwazi phela ukuxoxa nanokuthi bekwenzekani ngey'nkundleni zemidlalo. Ya, khona ngingahamba-ke kungcono ngiyohlala nabangani. Mhlawumbe siy'xoxele sizenzele izinto ezenziwa amadoda, mhlawumbe siy'xoxele ngezinye iy'ndaba. Nakhona-ke senze imizamo yokuthi-ke, phela-ke bese sithola ukuthi-ke i-score kugcine kuwubani. Ewu! Khona kodwa kunganzima.

Izingxenye zezindaba ezihehayo nezifundisayo eziteshini zemisakazo yomphakathi zakhiwa ngokuthi kube khona izintatheli esezimnkantshubomvu ezizongena emiphakathini zihambe zenze ucwaningo ngezindaba ey'thize ey'suke kuzo khulunywa ngazo emsakazweni. Lapho-ke kuyenziwa ucwaningo kutholakale wonke amaqiniso ngalezo, ngalolo hlobo lwendaba ezobe idingidwa emsakazweni. Nalapho futhi okwaziyo ukuthi isikhathi ezodingidwa ngaso lendaba, iliphi uhlobo lwabantu oluzobe lilalele, nokuthi futhi labo bantu bazoy'mukela kanjani leyo ndaba ezobe idingidwa, bazokwazi yini ukuthi ibathinte nokuthi ibahlabe umxhwele? Izinto-ke lezo ezokwenza nomsakazo ukuthi kuthuthuke.

Kubalulekile ukuthi inkundla ibe nekhwalithi levidiyo elingcono kakhulu, ngoba ngisuke ngiyikhokhele leyo nkundla ukuthi ngikwazi ukubuka ividiyo kuyo. So ngisebenzisa futhi ne-data yami ukuthi ngikwazi. Ngakho-ke kusuke kumele ngithole ikhwalithi okuyilona-lona nami ngigculiseke, ngibone isithombe okuyisona-sona, esizongithokozisa, singihlabe umxhwele. Ngikwazi ukuthi nami ngithokoze njengomuntu osuke efakile naye ukuthi akwazi ukuthola ukuthi abuke leyo vidiyo, le engisuke ngiyibuke.

Ngiyacabanga lezo zinkundla zinquma ngokuzo ngokubuka ukuthi imuphi umculo olalelwa kakhulu, ukuthi imuphi umculo odlalwa kakhulu abantu, nokuthi imuphi umculo osemusha osanda kufika nabantu abasawuthokozele? Bese-ke bewuveze ukuthi ungawuncoma, futhi-ke bayabuka nohlobo lomculo, ukuthi wena ngaphambilini uluphi uhlobo lomculo obuke walivakashela? Bese-ke nabo besondeza lowo mculo abawubona ufana nalo wena oke wawuvakashela.